Abantu baye bakuphephe ukusebenzisa ezi pilisi ngoba umntu osebenzisa ezi pilisi esixekweni ubona, ubonwa ingathi ngumntu ophazamisekileyo ngengqondo. Ngoku ke abantu babe neentloni ukusebenzisa iipilisi zabo ngoba bayayazi uba bayahlekwe okanye bayahletywa emacaleni.

Ngeenjongo zam, izibhedlele kunye namaziko empilo afundisa kangangoko ngeendlela ezikhoyo zokubambelela kunyango lwe-HIV and AIDS. Ezibhedlela oonesi baye bacacise ebantwini ukuba i-HIV and AIDS yosuleleka kanjani noba abantu bangazikhusela njani kwaye ezibhedlela kunye kumaziko empilo kuye kubekho ii-posters ezibonisayo ukuba abantu bangakhuseleka kanjani okanye bazikhusele kanjani. Loo nto itsho ukuba abantu bayakhuseleka bayakwazi nofunda ii-posters xa besoyika ukubuza koonesi.

Oonesi yayingoonesi abalungileyo obabonayo uba lo msebenzi abawenzayo bawukhathalele kwaye bakhathalele nabantu. Eyona nto eyandichukumisayo kukuba zange kubekho imigca emide, sathi sifika yonke into yabe seyihleliwe, iifayili zethu zabe sezihleliwe, sabe singena sibona oogqirha sixilongwa. Loo nto yandincumisa kakhulu ngoba kaloku siye sime kwimigca emide ilanga liyotshona oko simile endaweni enye okanye sijikiswe. Into yokuba ndithi ndifika kuye iifayili zethu zibe zihleliwe yandincumisa kakhulu kwaye yaba yinto eyandichukumisayo ngoba ndabona kukho inkathalo kuloo kliniki.

Ndingaba ngomnye wabantu abakhalazayo ngoba kaloku ayikho mnandi into yoba uthi umile emgceni kuye kubekho abantu abangenelelayo bethetha into yoba nabo kudala bemile emgceni. Ndingacela uncedo ku-security uba asilungiselele eli daba okanye ndithethe noonesi uba baze nendlela yokuba abantu abamele emgceni bangasuki emgceni ukuze kucace uba kwenzeka ntoni.

Tamkhulu, ndicela ungothuki ngale nto ndiza kuxelela yona. Ugqirha uthi ubona iimpawu zomhlaza, loo nto ke yinto engekho rayithi kwaye ke uyacela ugqirha ukuba enze iimvavanyo ngakumbi ukuze aqiniseke uba le nto ayibonayo yiyo nyani na. Ungaxhalabi yonke into izawulunga.

Okokuqala, ndingabafundisa uba intlebendwane ayilunganga kwaye akulunganga ukuthetha izinto ongaqinisekanga ngazo ngoba loo nto leyo ingakuphosa etrongweni. Okwesibini, ndingabafundisa futhi ngokuba baxhasane kwiintsuku ezinzima .

Ibaluleke kakhulu ikhondom abantu xa besabelana ngesondo ngoba kaloku ikukhusela ezintweni ezinintsi. Ikukhusela ekumitheni ungacinganga, iphinde ukukhusele ezifeni ezinintsi ezifana nee-STIs, HIV and AIDS nezinye izinto zingakuhlupha.

Ewe bubuqhophololo obu. Umhlobo wam ndingamxelela ukuba xa edinga ukwehlisa umzimba kufuneke nakanjani na ohlise indlela atya ngayo, ngoba kaloku izinto ozityayo ziye zibenogaleleko emzimbeni. Umntu othi uzawuqhubeka atye ngendlela atya ngayo kodwa uzawuncipha ngokomzimba uyamqhatha.

Kukho abantu abafuna ukushiyekelwa ziimali phaa kwabakhulu. Loo nto yenza ukuba bathenge ukutya okusemgangathweni ophantsi okungena mpilo ukuze bashiyekelwe ezipokothweni zabo.

Abantu abadala abakhathalelwanga kakuhle emakliniki okanye ezibhedlela eMzantsi Afrika. Loo nto ke iye yenze abantu abadala bangafuni kwa ukuya emtholampilo ngenxa yesiphatho.

Abantu bayawufihla lo mba kuba kaloku baye babe neentloni ukuthetha le nto. Okwesibini, abantu bonqena ukuba babe ziindaba elokishini okanye apho bahlala khona kuloo ngingqi bahlala kuyo ngoba kaloku abantu baye bayihlebe le ndaba. Okwesithathu, abantu abafuni ukubonakala ingathi ngabantu abangahlelanga kakuhle emizini yabo. Yonke into bafuna ibonakale ingathi ihamba kakuhle. Eyesine, abantu baneentloni kakhulu ngulo mba ngoku ke bafune ukuyifihla le ndaba.

Into ethi qatha kum engqondweni yam kukuba akazivikeli na.

Okokuqala, ndingamsa kwagqirha ukuze alifumane uncedo alidingayo. Nam ndingacela ukuxilongwa ukuze ugqirha ajonge ukuba andisulelekanga na.

Ndiyacinga ukuba baqeqeshiwe bona ukuqeqeshwa kodwa ke into inomntu, iba umntu akakhathali and lo msebenzi awenzayo ngumsebenzi angawuthandiyo uzakwenza yonke into ngehlobo lwakhe olungalunganga. Aba basezibhedlela zabucala banenkathalo kakhulu kwaye uyababona ukuba ngabantu abawuthandayo umsebenzi wabo, baqeqeshwe ngokohlukileyo kwaba basezibhedlele zakurhulumente.

Urhulumente angaphucula izikolo ezikhoyo, endaweni yokwakha izikolo ezintsha urhulumente angaphucula ezi zisele zikho ngokuzixhobisa ngezixhobo ezikhethekileyo. Okwesibini, abantwana abangakwaziyo ukufikelela kwizikolo ezizodwa bangancedwa ngeenkqubo zokufunda ngee-intanethi okanye ngokusetyenziswa kweereyido kunye nezinye iindlela zonxibelelwano. Okwesithathu, urhulumente angaqeqesha ootitshala bakwezo ndawo ukuze babe nako ukunceda abantwana abanemfundo ezizodwa.

Ngurhulumente, kumazwe amaninzi ingakumbi lawo aneenkqubo yezempilo yoluntu, urhulumente uthatha uxanduva lokuhlawula okanye kuncitshiswe iindleko ukuze wonke umntu afumane uncedo olungxamisekileyo ngaphandle kokulibaziseka.

Ndingajonga izinto ezifana namanxeba okanye ukonzakala komzimba okungachazwanga kakuhle. Ndingajonga utshintsho kwindlela aziphatha ngayo njengokoyika, ukukhathazeka okanye ukuzahlula kwabanye abantu kwaye ukunciphisa ukunxibelelana nabantu okanye ukuthetha ngezinto ezithile. Ndingambuza ngobubele ukuba ukhuselekile na kwaye ndimqinisekise ukuba ndikhona ekumxhaseni kwaye andizukumohlwaya okanye ndimgwebe angandithemba. Ukuba uthetha ngokucacileyo ukuba uyaxhatshazwa ndingamnceda afikelele kumagosa ancedisayo anjengezihloko zezempilo, amapolisa okanye amaziko akhuselayo.

Malumekazi, sukuva yonke into ethethwa ngabantu wena hoya le uyixelelwa ngoogqirha ulandele yona, enye nenye suyihoya. Into ebalulekileyo apha ukuba uphile wenze into okanye ulandele imigaqosiseko yoogqirha.

Yhe tshomi yam ndisandokufunda into yokuba amayeza esintu kunye namayeza esimanjemanje ayakwazi ukusebenziseka okanye ancedisane kuyo yonke into uba umntu aphile. Njengoba laa nto sasiyithetha mna nawe eyokuba wena usithi amayeza esiNtu akancedi kwaye amayeza esiNtu akadibani namayeza esimanjemanje, ndigqibawufunda ke into ethethayo ukuba amayeza esintu kunye namayeza esimanjemanje ahambiselana kakuhle kwaye aye abancede ababantu.

Into endingayenza kukuvusa abantu endihlala nabo ukuqiniseka uba bakhuselekile.

Ndingabuza ukuba umntanam yena uphi na? Akatshanga? Ukhuselekile na?

Xa iindlela zingalungiswanga zinokuba neendawo ezifana nemigodi evulekileyo okanye izithintelo ezifana nezakhiwo ezishiywe zingagqitywanga. Oku kucothisa izithuthi zenkonzo kaxakeka ezifana ne-ambulance, amapolisa okanye oomatshini bomlilo.

Abanye abazali bakholelwa ukuba imfundiso enjalo ayihambelani nezithethe zabo okanye iinkolelo zabo zonqulo. Abanye abazali bakholelwa ekubeni ukuthetha ngezifo ezosulelana ngesondo kunye neendlela zokuzikhusela kukhuthaza abantwana babo ukuba baqale ukwenza izinto ezinxulumene nezomfutho wesini abangakulungelanga ngokwaneleyo ukuba bazenze ngengqondo evakalayo. Abazali abaninzi bakholelwa ukuba imfundo malunga nezinto zesondo kufuneka iphunyezwe ngabazali hayi ootishala.

Ndiyavumelana nalo mba, ukubekwa ibala kwenza kube nzima kwabanye abantu ukubambelela kunyango lwe-HIV and AIDS. Abantu abaninzi nangona ilixesha langoku, abantu abaninzi basagweba abantu abaye basuleleka nge-HIV and AIDS. Loo nto ke yenza abantu abaninzi bazive bebancinci, bengaxhaswanga, nokuba bazive ingathi ikhona into engalunganga ngabo. Yiloo nto ke abantu abanintsi baye bangabambeleli ekusebenziseni amayeza afanele bawasebenzise.